Dumela mohlomphehi, ke ya tshepa hore o santse o phehetse ntate ke tla khampaning ena na ya lona ka hobane ke batla ho fumantshwa koloi ka sekoloto, empa ke hloka tlhahisoleseding ka tse ding tsa ditaba ka ha santse ke tseba hore ho tlo hlokeha bukana ya ka ya boitsebiso ho tlo hlokeha pampitshana e bontshang hore ntate o lefellwa makgolo a makae ka kgwedi mme ke ya tseba hore hona le ntho e bitswang credit score le yona ke ntho e leng hore le tlo shebana le yona. Ho santsane ho le jwalo ke nka kopa ntate a hlakise taba ho ya pele le hore hore ke kgone ho fumantshwa koloi ke eng ke ditefello kapa tsona di-requirement ka puo ya Senyesemane tsefe tse hlokahalang hore ke ka di fihlela?

Ka ha ne se ke founetse insurance mme ke ile ka ba tsebisa ka tshenyehelo e ileng ya ntlhahela jwale ho ya ka tsela eo ba etsang dintho ka yona ba ntsebisitse hore ba ka kgona hore ba lefelle ditshenyehelo ka mora hore ke be le bona ka dikgwedi di tharo. Empa bona ha ba sheba ka lehlakoreng la bona ba fumana hore ke santsane ke le kgweding ya bobedi mme seo se etsa hore ba hlolehe hore ba ka nthusa. Le ha hole jwalo ke ile ka utlwa ke utlwa bohloko haholo empa ke tsela e leng hore ba etsa dintho ka yona.

Moreki e beng a batla ho kwala account ho bobebe hore a ka fumantshwa thuso yena a ka tlameha hore a ye lebenkeleng kapa sebakeng seo moo a butseng account ya hae teng kapa a ka fumantshwa dinomoro tsa mo a butseng account ya hae teng a foune mme ya tla araba mohala ka lehlakoreng le leng o tla mo tsebisa hore mehato eo e hlokahalang hore ae nke ke efeng mme hore ba kgone ho kwala account ya hao tlametse ba etse bonnete ba hore ke wena monga account e leng hore ba o founile ho le jwalo ba tlo batla nomoro ya hao ya boitsebiso e leng ID nomoro ke moo mo e leng hore wena jwalo ka monga thepa o tla fana ka ID number ya hao ho santse ne ho le jwalo qetellong ya phone call eno no ke moo e leng hore hee ba tlabe ba kwetse account.